Heyo ndi ngoho zwifuwo zwi ṱoḓa maḓi o kunaho duvha liṅwe na liṅwe a zwo ngo tea uri zwinwe maḓi a mashika, zwifuwo zwi ḓi nga riṋe sa vhathu vhane ra ṱhoga maḓi o kunaho ḓuvha na ḓuvha, u vhulunga maḓi ndi u to uri u dzule maḓi u tshi nyaga u nwisa zwifuwo zwau u tea u kelela kha mafagi kana wa kelela kha dzi ndishi. U songo tou shumisa zwithu zwine wa vhona uri a zwi ngo tea, khari shumise mafagi ri kelele maḓi a zwifuwo kha mafagi ri tibe uri a songo dzhena tshika kana ri shele kha dzi ndishi ri fhedze ri tibe uri a songo dzhena tshika, futhi ringa shumisa mabakete na zwigubu u vhea maḓi o kunaho a zwifuwo zwa vho riṋe, hezwo ndi vhona ungari zwi nga ita ri kone u vhulunga maḓi a zwifuwo zwa vho riṋe.

Nṋe ndi vhona u nga ri muthu arali ḽi tshi kho ḓi vhidza uri eṋe mulimi u tea u vha muthu ane a ḓivha uri u tea u lavhelesa mutsho, u tea u tea u ḓivha uri nga tshina tshifhinga mutsho u nga vha u tshi vhanga nḓila ḓe, ende ndi zwifhio zwithu zwi zwimelwa zwine zwo fanela uri ndi nga zwi lima nga tshino tshifhinga ha ngo tea u sokou ita zwithu a songo thoma ha ṱoḓulusa uri nga ngoho itshi tshi vha tsho fanela na uri ndi tshilime nga tshino tshifhinga. Muthu a tshi ita tshithu u tea u vha muthu ane a ṱoḓulusa kha tshifhinga tsha zwino ri na zwithu zwinopfi dzi internet dzine ri a kona u vhudzisa dzi mbudziso dzi fhio na dzi fhio zwine ranga vha ri khou ṱoḓa u ḓivha dziphindulo dza hone, zwino na mulimi u tea u vha muthu ane a ṱoḓulusa uri itshi tshi ne nda khou tshi lima mutsho u tshi shanduka tshi vha nga nḓila ḓe, tshi anḓana na mutsho ufhio, ndi ene zwezwo zwine nṋe nda nga amba zwine nda kho pfha uri ndi zwithu zwine zwo to tea.

Tshine nda nga ita tshone ndi nga vhudza muṋe wa bulasi uri nṋe ndi khou vhona ungari a zwo ngo fanela u ya nga ha nṋe a zwi ngo fanela uri u tanganyise mitshelo ya vhuḓi na mitshelo ine yavha yo wela fhasi, mitshelo ine yavha yo wela fhasi, mitshelo ine ya vha yo wela fhasi i vha yo wela fhasi ngo to amba uri mini a i tsha vha ya vhuḓi, ndi vhona ungari a I ngo tsha tea uri i nga rengiseliwa vhathu, i ngavha mitshelo ine a i ngo tsha kuna ende musi i songo tsha kuna zwi amba uri i khoya u fha vhathu vhane vha khou yo renga malwadze. A i kho yo fara vhathu vha ne vha khou yo renga zwavhuḓi, nṋe ndi vhona u nga ri heyi mitshelo ine yavha yo wela fhasi i ngavha mitshelo ine vha nga i vhea vha ya vha i fha zwipuka sa zwezwo ngori ndi vhona unga a i ngo fanela uri i ḽiwe nga vhathu. Ndi ngaya nda amba na mune wa bulasi nyanga u fanelwa uri amba na muṋe wa bulasi nga nḓila ya vhuḓi ndi sa kho ulwa nae nda musumbedzisa uri na ngoho mitshelo ine yo wela fhasi ndi vhona unga ivha i songo kuna lune inga tea uri i rengiseliwe vhathu.

Zwimelwa zwine zwa kona uri zwa fanelwa u limiwa vhuria ndi zwithu zwi nonga zwipinatshi, biṱiruṱi, dzikherotsi, dzi nyala ngauri hezwo zwithu zwi vha zwi siho ngeno nṱha zwi vha zwi fhasi ha mavu, zwi hulela fhasi ha mavu sa vho maḓabula ngauralo vha hulela fhasi ha mavu. Ndi zwithu zwine zwa kho ṱoḓaho mufhiso fhedzi zwi ṱoḓa maḓi, zwi ṱoḓa uri zwi dzule zwi tshi kho sheledziwa ndi vhona u nga ri ndi ngazwo zwi tshi kona uri zwi limiwe vhuria, a zwi ṱhogi ḓuvha zwi ṱhoga maḓi ndi zwine nda vhona ungari ndi ngazwo zwi tshi tea uri zwi limiwe nga vhuria.

Ndi khou humbula muṅwe muṱa we avha zwithu zwavho zwa vhutshilo zwi sa kho tshimbila zwavhuḓi vha tshi ḓi wana vha tshi eḓela vha songo ḽa nga nṱhani wa ṅwambo wa ushaya, fhedzi zwithu zwo ya zwa shanduka musi vha tshi ya vha thoma zwa vhulimi. Vho ya vha ḓi wana vha tshi eḓela vho ḽa duvha liṅwe na liṅwe ngauri vhulimi ho vha u shandukisa vhutshilo havho, vho vha vha vha tshi kona uri vho lima zwithu vha ye vha zwi rengisele mavhengele, mavhengele a kone u rengisa vha. Vha tshi kona uri vho lima zwithu vha kone uya vha zwi rengisela vhaṅwe vhathu uri vhaṅwe vhathu vha kone u eḓela vho ḽa na vhone, vha tshi kona uri hezwi vho lima vha kone u ya vha ḽe zwezwo zwe vha lima zwone kharali vha tshi kho vhona uri a vha kho swikelela u wana tshelede ya uri vha nga kona u ya vha renga mavhengeleni, vhulimi hoya ha shandukisa vhutshilo matshilo avho nga mannḓa.

Ee ndi vhona ungari u kovhekana na vhaṅwe vhalimi vha vhupo hau ndi zwone zwa khwine, sa musi ri kho zwi vhona uri zwi shumiswa zwi kho ḓura nga maanḓa, zwino wa kovhekana na vhaṅwe zwi vha khwine.

U thoma wa ṱoḓulusa uri hezwo zwine wa kho zwi ṱavha zwi ṱoḓa zwi ṱoḓa mutsho ḓe, wa kona u lavhelesa mutsho uri nga ngoho mutsho wo tea uri ndi ṱavhe izwo zwi melwa na.

Tshi tsha tshavha tshi ya tsha dzula fhasi tshe tsha amba nga ṱhahelelo ya maḓi uri vha nga to itisa hani a uri vha kone u vha na maḓi, vha wana uri huna muthu ane a vha kho tea u bommba maḓi u kho tea u badeliwa, vha tendelana uri vha ḓo ya vha koḽeka tshelede ṅwedzi nga ṅwedzi uri vha kone u ya vha badele muthu ane ya bommba maḓi.

Ndi mushumo wa health and safety, kha hoyo mu shumo vha vha vha kho gudisiwa kha uri dzi thulusi vha dzi shumisisa nga nḓila ḓe, u ita uri hu vhe na vhuṱanzi uri vha ḓo tsireledzea musi vhe mushumoni.

Hai a thi thu vhuya nda xelelwa nga tshelede nga ṅwambo wa vhuḓi nga u sa dzudzanya zwavhuḓi zwiendedzi.

U vha hone ha vha shumi zwi leludza mishumo ngauri mishumo yoṱhe ivha i kho itiwa nga vha shumi.

Ndukisa ha kiḽima zwi fhungudza pfhushi ngauri, mvula i vha i si tsha na nga nḓila ine yavha i kho ṱoḓea ngayo kha zwimelwa.

Ndi vhu ndi ndi dzi ḓiripi na milindi ya maḓi, zwine hezwo zwithu arali zwi avha hone zwi a kona u ḓisa maḓi ane a kho ṱoḓea kha zwimelwa, na u spreya mishonga kha zwimelwa.

Zwi vha zwi tshi ko kwama mitakalo nga nḓila i si ya vhuḓi, ngauri muṅwe na muṅwe u vha na malwadze awo yaho nga u fhambana, zwino musi vha vha nnḓuni dza bulasini vha vhanzhi, zwi vha zwo leluwa uri heya malwadze a phaḓalale.

Fha dzi votshara, vha nga vha fha dzi votshara, vha dovha vha fha na tshomedzo ndi nga nḓila ine vha vha kunga ngayo, ngori zwithu zwi ḓovha zwo leluwa nyana.

Khaedu dzine vha ṱangana na dzo ndi khaedu dza masheleni uri vhavha vhatshi kho tea u shumisa masheleni manzhi uri vha kone u swikelela zwiḽiwa zwi re na pfhushi. Futhi ndi uri ndi khaedu ya ya ya zwiendedzi uri vha vha kho tea u shumisa zwi endedzi uri vha kone u ya hafho hune vha ḓo kona u wana hone zwiḽiwa zwa pfushi.

Vha kho tea u pfhesesa pfushi kha mi dziyo, ri kone u swikelelea muthu muṅwe na muṅwe kona u swikelela ma vhengeleni uri musi u tshi sheliwa pfhushi, vhathu vha kone u ḓivha uri vha khou ḓi i swikelela ma vhengeleni.

Zwi khala zwine zwavha hone zwa pfunzo, ndi zwa u gudela zwa vhulimi, zwoṱhe zwine zwa iyelana na zwa vhulimi, sa u nga u vha dokotela ḽa zwa vhulimi.

Ndi u ṱavha na u kana. Ndi yone mushumo wa khalaṅwaha kha zwa vhulimi.

U dzhenisa dzi ḓiripi hanefho hune havha na zwiliṅwa zwine wa kho tea uri u sheledza.

Vha shumi vhanzhi vha swika hune vha vha fhungudzelwa muholo vhaṅwe vha ya fhelelwa nga mushumo nga nṱhani ha khalaṅwaha.

Ndi kha nyimele dzine vhashumi vha vha vha sitshena mushumo vho fhelelwa nga mishumo.

Jungle oats jungle oats i fhungudza khombo ya vha na malwadze a mbilu yo itiwa nga gireyeni.

I fhungudza kushumisele kwa masheleni, ro lavhelesa uri, muthu u ḓo vha a songo tsha tea u namela a tshiya kha miṅwe mimakete u ḓo vha a tshi kho to tshimbila nga milenzhe aya kha wonoyo makete une wavha kha vhupo hanefho ha hawe.

U kho rasa, ha sa vha na mvula, mushumo a u vhi hone ngauri na mveledziso i vha i fhasi.

Ndi gandaganda, ri ḽi shumisa u lima.

Ndi mushumo mushumo wa zwa mutakalo wa ya.

Zwi vhuya ndi zwauri nga tshifhinga tshine a vha tshi kho ṱavhiwa tshelede i vha nnzhi, vhashumi vha a wana muholo munzhi na vhatholi vha ahuna zwine vha wana zwone kha zwi zwiliṅwa zwine zwavha zwo liṅwa. Fhedzi nga khalaṅwaha ine ahuna tshi no ṱavhiwa tshi no tshimbila u vha na uri vhashumi avha koni u wana miholo ya vho ngori hu vha hu si na mushumo, na vha tholi ahuna tshine tsha vha tshi khou dzhena ngori huvha hu si na zwine zwa kho liṅwa.

Muholo wa fhasisa une zwino vha shumi vha bulasini vha wana Afrika Tshipembe ndi twendi eight randa seventy senthe nga awara, nṋe ndi vhona hoyo muholo u wa khwiṋe vhukuma nga khwinifhadza matshilo avho.

Dzhuzi kana tshi kwatshi tsha maswiri ndi vhona ungari u to hamuliwa maswiri a vha u tshi khou bva maḓi aḽani ane avha a kho a swiri.

Vha shumi vha bulasini vha na pfanelo dza uri vha nga kona u apuḽayela thendelo ya uri vha kone u fhaṱa nnḓu hanefho kha mavu a vhulimi.

Khaedu dzine vha nga vha nadzo ndi dza unga musi mutsho so ko shanduka havha na mitsho ine yavha i kho tshinyadza na uri futhi u shaya fhethu hune vha nga zwi vhea hone.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa dzi weet biks ndi to dzhia weetbix nda i vhea kha tshi goḓelo, nda dzhia mafhi nda shela nga ngomu ha tshi goḓelo nda lindela dzi tshinga dzi kho nukala nda kona u ḽa.

U thoma nga u lavhelesa uri ndi zwifhio zwithu zwine zwa kho tea u limiwa nahone ndi zwi ngafhani wa kona u vhala uri zwi nga ṱoḓa vhathu vha ngana.

Khaedu ndi dzine dzanga dza uri khamusi u nga wana zwi shumiswa zwawu zwi songo tsha fhelela zwine wa kho tea u shumisa zwone kana wa wana zwi tshi kho tshinyala.

Hayi hayi a tha thu wana ndi khou shelelwa nga tshifhinga tsha u ṱavha kana tsha u kana nga ṅwambo wa zwi shumiswa zwine zwa kho tshinyala kana zwo tshinyalaho.

Ndi uri vhathu vha songo shuma vha fhasi ha mutsiko, vha shume nga nḓila ya vhuḓi.

Zwine nda zwi ḓivha ndi zwa uri vhathu vha ya laṱa mathenga, vha ya laṱa nga murahu ha musi vho i bvisa kha zwinoni.

Kanzhi kanzhi zwi dzhia vho ma mithethe miṱanu u ṱhukhula khuhu ngauri u tea u i tshidzha mukulo wa fhedza wa lindela i tshi tshi welela ngauri tshiṅwe tshifhinga i ya vha i khou raha raha musi yo ra, i songo u shela malofha ndi zwone zwine zwa sumbedziwa mushumo wo itiwa nga nḓila yavhuḓi.

Ee, lukanda vha ya lu anea, vha ya lu anea vha lindela lu tshi oma vha ita mukumba.

Zwi shumiswa nga nḓila dzo fhambananaho, lu shumisiwa u ita zwiambaro, u ita zwienda na u khavara zwidzulo zwo no nga masofa, lu shuma nga nḓila yo fhambananaho.

Ee, ndi zwa ndeme uri u wane mufhiso wo teaho ngauri arali wo wana mufhiso wo kalulaho u ya wana uri a i tsha u ḓo thusalea zwavhuḓi, i tshi ṱhuvhea i ḓo vha i khou bva na lukanda kana i tshi khou bva na ṋama, so ndi zwa ndeme uri u tou i dzhenisa zwiṱuku kha maḓi o fhisa, just a to to tou wana mufhiso wo teaho.

A tea u vheiwa fhethu hune a sa khou fhisa lini, a tea u vheiwa fhethu, vheiwa fhethu hune ha khou rotholela.

Mutakalo wa u ṱhogomelwa nga nḓila ya uri vhathu vha tea u ḓisedza musi vha tshi khou ṱhavha na musi vha tshi khou ṱhavha uri a hu na zwithu zwine a zwi ngo tea uri zwi swike kha muvhili naa.

Hai a thi a thu u pfha muraḓo na muthihi o no ita hezwo kha tshitshavha.

Hai, a hu na nḓila dza sialala dza u vhuisa lukanda dzine nda dzi ḓivha muṱani wa hashu kana vhuponi ha hashu.

Hai, a hu na zwifhinga zwa.

Miṱa ya hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga tshanḓa a hu na mitshini ine ya shumiswa fhedzi nḓila ine nda vhona i khwine ndi ya u shumisa mitshini.

Hai, hai, a hu na muthu ane nda mu ḓivha ane a ḓitshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo.

Maga ane a katelwa ndi u bvisa vhudzimu musi lukanda lu saathu bvisiwa.

Ee, maitele ndi a uri u tea u vhofha tshifuwo tshetsho tshine wa khou tshi hama then ṅwana wa hetsho tshifuwo u tea u thoma mama uri kharali ri khou lavhelesa kholomo nahone u tea u thoma ya mama uri mafhi a kone u bva.

Ee, ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu fhedzi ndo pfha i songo leluwa i songo leluwa kha zwe nda vha ndo lavhelela zwone fhedziha ndi zwithu zwine nda nga dovha nda zwi ita na tshifhingani.

Hai, hai, a tha thu vhuya nda shela milenzhe kana nda nda dzhenelela kha u vhulawa ha tshifuwiwa ha zwifuwo.

A thi a thu thu vhuya nda vhona vhuponi ha hashu nda nda vhona hu tshi khou itiwa zwo u vhulaha zwifuwo lini, so hu vha hu si na zwine nda nga zwi ṱalusa.

Ee, i ya ya ya sai saiwa ya ita dziphisi dzavhuḓi dzine vha vha tshi khou ḓivha uri dzi nga rengisea.

Tshifuwo tshi tea u vha tsho vhofhiwa hu tshi khou sedziwa uri tshi songo ya tsha huvhadza vhathu kana muthu honoyo ane a khou tshi vhulaha.

Ndi uri khamusi wa wana uri tshifuwo hetsho a tshi khou bvisa mafhi a dziṅwe dza dzi thaidzo dzine vha nga ṱangana nadzo kana dzi khou bvisa nga maṱukuṱuku.

Dziṅwe mbilahelo a si dzine nda dzi ḓivhavho lini, a si dzine nda ḓo dzi ḓivhavho dza mutakalo lini.

Thaidzo ndi dza uri kha musi wa wana uri a vha nga ḓo kona u zwi vhulaha vhoṱhe, vha khou tea u thoma vha thola vhathu vhane vha ḓo ḓa vha vha thusa.

Khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi dza uri zwifuwo zwihulwane zwi vha zwo hulesa, zwino vha vha vha vha tshi khou tea uri kha musi vha thole muthu ane u ḓo vha thusa ende zwi ḓo vha dzhiela tshifhinga uri vha fhedze.

Ee, vha tea u vha vho thoma vha sedzulusa uri iyo kholomo mutakalo wa hone u right na, u right na dzi ṱolisa.

A hu na mushumo une wa wa itwa nga mvelele kana vhurereli kha u vhulaya zwifuwo lini hune nda dzula hone.

Ndi vhugudisi ha uri muthu a nga ḓitsireledza nga nḓilaḓe musi a tshi ḓo ita hezwo zwithu.

Ndi vhutsila ha u kona u ita zwiṅwe zwithu nga lukanda lwa tshifuwo.

Ndi lufhanga, ndi lufhanga lune lwa shuma u vhulaya tshifuwo.

Hu shumisiwa tshibakete, hu vha hu khou hamela kha tshibakete.

Zwo fhambana, zwo fhambana khuhu a ri i bvisi lukanda ri tou bvisa mathenga ra tou ṱhuvha mathenga then zwiṅwe zwifuwo u tou bvisa lukanda mukumba.

U swika thekhinolodzhi, u swika ha thekhinolodzhi hu ri leludzela zwithu hu na zwinzhi zwine zwa zwino ri a shumisa mitshini, ra si tsha tou ḓiitela vho riṋe vhaṋe, a zwi fani na kale hune kale vhathu vha tshi tou ḓiitela ho vha hu si na mitshini.

U vhulaya khuhu hu ṱoḓea lufhanga, then u tshi i vhulaya u tea u vha wo khamusi wo kanda milenzhe nga mulenzhe wau, u itela uri musi i tshi thoma u sokou itisa zwiṅwevho malofha a songo u shela na phapha u tea u vha wo dzi kwanya, ḓeni u fara ṱhoho u ṱhukhule yone, then wono fhedza afho u khou fara phapha wa fara milenzhe nga tshiṅwe tshanḓa wa wa i tendela malofha aḽa a tshi rotha u bva kha mutsinga, then ya, u then wa vhilisa maḓi wo no vhilisa maḓi heiḽani khuhu wo i vhea kha ndishi, u nga ḓi tou shela maḓi kha tshibakete, wa i wa i dzhenisa tshibaketeni wa i bvisa uri i songo vhibva, just i tou kona u ṱhuvha mathenga, then wa i ṱhuvha heiḽa khuhu wa i ṱhuvha, wa i ṱhuvha, u tea u maker sure uri mathenga a khou bva oṱhe ha sala lukanda lu clean lu si na tshiṅwe tshithu.

Mafhi u bveledziwa ha mafhi vhu a thusa, ndi ha ndeme vhu ḓisa, zwi ita uri ikonomi i kone u aluwa.

A thi a thu vhuya nda nda vhona musi vhafuwi vha tshi khou lugisela zwifuwo zwine zwa khou tea u ṱhavhiwa, a thi a thu vhuya nda ya fhethu hune a khou lugiselwa hezwo zwithu.

Vha hama, vha hama luthihi nga vhege, vha hama kholomo kana mbudzi luthihi nga vhege.

Kholomo ine vha vha tea u vha vho i hama vha tea u vha na vhuṱanzi ha uri heyo kholomo mutakaloni i right, i na malwadze, i kiḽini.

Ee, ndi vhona u nga ri vhathu vha funa u hama nga zwanḓa, ndi zwone zwe vha ḓowela zwone ngori hezwi zwa mitshini ndi zwa musalauno zwo ḓi tou ḓa zwino.

Hai, hai na luthihi a thi a thu vhuya nda thusa kha u hama, a thi ḓivhi na maitele a hone uri a zwi tou itisiwa hani.